Ndiqhele ukuthenga ii-data bundles ezingapha kwe-two hundred ukuya kwi-three hundred ngenyanga. Ixesha elinintsi ndisebenzisa ndibukele iividiyo, ndingene kumakhasi onxibelelwano, social media ezifana nooWhatsApp, Facebook, TikTok. Okunye endikwenzayo ndikhangela umsebenzi, ndiphinde ndizame ukwenza imali ngefowuni yam.

Ndingathethathethana nabo ndibaxelele ukusetyenziswa kwe-social media emsebenzini kufuneka kulawulwe ngendlela enengqiqo apho uqinisekise ukuba abasebenzi bayayiqonda impembelelo yayo kwaye ndivelise indlela yokusebenza, osebenzayo, ngaphandle kokuqala ixinzelelo olungaphezulu.

kacimicimi wombane ndaye ndasebenzisa isombulelo sokugcina unxibelelwano endaweni yokulinda umbane abuye. Ndasebenzisa i-power bank edityaniswe kwi-router yeWi-Fi fi okanye i-UPS encinci ukuze iWi-Fi iqhubekeke isebenza. Iluncedo ngokuba ndiyakwazi ukuqhubekeka ndisebenzise ifowuni ndingene kwi-intanethi ndiqhubekeke nento ebendiyenza ngoku umbane engekhoyo.

Ngenye imini ndandikwindawo kawonkewonke efana ne-bus station ndiphulukene nomhlobo wam endandihamba naye. Ifowuni yam ibingekho nadatha kodwa ndabona kukho iWi-Fi esimahla efumaneka kuyo le ndawo. Ndiyifakile iWi-Fi yasimahla ndaze ndakwazi ukuthumela umyalezo kuWhatsApp ndazisa umntu endandihamba naye ukuba ndikhuphi kwaye ndamfumana.

Iikhampani ezininzi ezisebenzisa u-AI chatbots ukuphendula imibuzo yabathengi kwi-intanethi kwaye zenza isantya neenkonzo ezikhawulezileyo, zonga iindleko zenkampani, ziphendula imibuzo ngokuphindaphindwayo.

Ngenye imini ndandisenza i-assignment yesikolo kwi-platform ya-online ndimele ndiyigqibe ndize ndiyithumele phambi kwexesha elibekiweyo. Ngelishwa ucimile umbane, load shedding, luqale kwacima iWi-Fi kunekhompyutha. Isisombululo sam ndaye kwindlu yommelwane wam endandisazi ukuba une-inverter neWi-Fi esebenzayo ngenxa yexesha yocimacima wombane. Ndixhume kwiWi-Fi yakhe ndaphinda ndawenza umsebenzi kwakhona nangona ndaphulukana nenxalenye yomsebenzi wokuqala endawenzayo.

Bungatshintsha kakhulu ubomi bam ngoba unxibelelwano lwangoku lungaphazamiseka. Andinokwazi ukuthumela imiyalezo, ukufumana ulwazi kuya kuba nzima, izinto zokuzonwabisa ziya kuncipha. Ndingaphoswa kukumamela umculo, ukubukela iividiyo okanye ukudlala kwiselefowuni, kunganzima ukufumaneka nasebantwini.

Ngenye imini kwakukho into endandifuna ukuyenza engxamisisekileyo ndifuna ukuthenga u-hundred MB. Ndangena kwiphakheyiji ephethekileyo promotion apho ndibone khona kukho u-five hundred MB onexabiso eliphantsi kakhulu ndaze ndakhetha yena ndafumanisa njalo. Ndayifunda kakuhle imigaqo kwiephu ndaphulaphula ukuba i-special offer okanye i-bundle promotion yaloo mini.

Ngenye imini ndandise khaya ndiphumle ndingekho kwi-intanethi kuba idatha yayiseyiphelile. Ngelishwa ndafumana umyalezo nge-SMS kumhlobo wam endisebenza naye ethi ndicela ungene kwi-intanethi ngokukhawuleza ndithumele loo fayile eshushu kufuneka ndiyithumele kumphathi ngoku. Into eyenzekayo ndazama ukuvula idatha kodwa ndafumanisa ukuba seyiphelile. Isisombululo sam ndakhumbula ukuba ummelwane wam uneWi-Fi ndacela imvume ukuyisebenzisa ngoko ndaze ndakwazi.